Marathon ena ke marathon e etsahalang kamora dilemo tse mmalwa. Mme o tla o kgethwa naha eo e leng hore o tshwarelwa ho yona. Ka ona kamora tsona dilemo tseo. Mme ho kena batho kaofela ba dinaha ka ho fapana, mme ba matha mabelo ao ka nako eo e beuweng ho qeta marathon oo.

O le motjha, ho bohlokwa ho ikwetlisa ka dinako tsohle hobane seo se thusa ka phalleho, phallo ya madi e nepahetseng mmoho le hore mmele o ntlafale le masapo a se tiyi le ho diyeisa botsofadi mmeleng wa motho. Ho ikwetlisa ho bohlokwa mme le ho ja hantle ka tsela e tshwanetseng. Mme motjha o tla ntjhafala, o tla ntlafala mme o tla e ba le matla ka lebaka la ho ikwetlisa, mme le pelo ya hae e tla otla hantle ka tsela e tshwanetseng.

Batho ba bangata ba reka data e kabang ya makgolo a mabedi ho isa ho a mararo. Mme ke nahana ka tjhelete eo e ba e sebedisang ho reka data. Ba ka e sebedisa ka tsela e ntlafetseng ya ho reka motlakase nakong ena ya mariha eo e leng eng hore motlakase o sebetsa haholo, kapa hona o ka patala kontraka eo e leng hore ba e patala ha nngwe ka kgwedi ho theola ditshenyehelo.

Ho bohlokwa ho ikwetlisa le bana ba bang hobane ho thusa ka Ntshetsopele le ya ho ikamanya le setjhaba, kapa bana ba bang. Bophelo bo botle ba mmele bo bophelo bo botle ba mmele bo ntlafetseng hammoho le .

Ka matsatsi a phomolo, ke ke rate ho otlolla maoto, ke nyolohele dithabeng kwana na. Ke ke hahlwe ke moya o ka hodima dithaba. Mme ha se ke tsamaya le ba lelapa, ke ha re nka leeto re tjhakela ba bang ba maloko. Re ya di-park-eng diratswaneng tsa di phoofolo.

Ho bohlokwa ho kgetha papadi eo leng hore wa e rata kapa o ka thabela ho e bapala. For mohlala, o ka bapala bolo, o ka bapala morabaraba hobane kgethong eo ya papadi ya hao ba teng bana ba bang be leng hore ba ka thabela ho e bapala. Mme seo se tla o thusa ka hore o ka kgona ho aha sekgotsi le ba bang ba bao bapalang le bona papadi eo e leng hore le rata kaofela le bona.

Ke ka rekisa dikipa tsa cricket-e. Ke ka rekisa le dibolo tsa cricket-e, di-glove-u, le di bete tsa teng tsa ho bapala. Ha se ke ikopanya kaofela, ke nahana ke tlo hloka three thousand, dikete tse tharo ho ka reka setoko. Mme ho latela ka mokgo batho ba e ratang ka teng cricket-e ebile setadiamo se tlala. Ke nahana ke ka etsa tjhelete e tjhesitsetsweng, e ngata haholo.

Ke ile ka kgathala tseleng ha ke a qeta marathon-e eo mme seo se ile sa nkutlwisa bohloko haholo. Hobane ke ne ke na le boitshepo ba hore ke tla kgona ho qeta mabelo ano no. Mme ho se a qete e e hlakisitse hantle ho bontsha hore boikwetlisong ke hloka ho sebetsa ka thata, ho ikwetlisa, hore nako e tlang ke kgone ho ba le mamello le matjato a ho qeta mabelo ao a di-marathon-e.

Hlahloba boemo bo moaho o tshwarelang dipapadi tsa sekolong. Ke a bona hore bo botle haholo mme bo a boheheha. Ho ka amohela sehlopha seo se sa sekolo sa rona ka tsela e nepahetseng e le ho hobane bo boheha bo le botle, bo le maemong a matle haholo.